Kungabuyelwa kukuba kudityaniswe intloko, kudityaniswe isiNtu sidityaniswe nemithetho emitsha yelizwe kukuba umntu ongumama nomntu oyindoda abafani. Umntu oyindoda nguye umntu oye ashiyeke nekhaya kuba umntu ongumama usenotshata aye komnye umzi aziqalele olwakhe usapho komnye umzi. Loo nto ithi ke ngoku ilifa lizawushiyeka nabani xa engekho. Yiloo nto ke ndandicinga uba abantu bakudala abantu beMbo abantu besiNtu babekhetha umntu oyindoda kukuba noba yena angatshata uzotshata athathe afake kuye apha endlini andise ikhaya eli lakhe.

Ngumculo endiwuthandayo ngoba ndingumntu okhulele ezilalini okhule ngumculo wesiNtu. Ndingatsho ke ukuba ngumculo endiwuthandayo because ndikhule uculwa kakhulu ezilalini.

Ndicinga ukuba isiko lothwala alusenandawo kule mihla siphila kuyo njengokuba libonakala ngesinyanzeliso kwinto enganyanzelekanga ukuba umntu makayenze. Xa unyanzelisa umntana ukuba makatshate nawe ngenkani yinto engavumelekanga leyo kwimithetho esiphila kuyo kule mihla. Ngokunjalo ke ndicinga uba isiko lothwala alisenandawo ngoku kuba abantu batshatiswa luthando, abatshatiswa ngenkani ukuba umntu efuna utshata umntu omncinci kuye.

Kule ndawo ndikhulele kuyo kudla ngothethwa nosibonda kukuba anikwe na umntu ongengowalapha elo nxiwa. Ukuba ke kuye kwavunyelwana ukuba anikwe kuye ke kuthethwe ngento yoba uzokhupha ntoni ukuba afumane inxiwa njengomntu ongahlalli apha kule ndawo sihlala kuyo thina bale lali. Kuye kuthethwe nosibonda ke kukhutshwe loo nto ikhutshwayo noba yibhotile enekheyisi nenkukhu ecaleni okanye loo gusha. Kuxhomekeka ke usibonda welali ukuba uye afune ntoni.

Ndicinga ukuba umtshato olungiselelweyo ngumtshato oye alungiselelwe ngamasapho omabini apho ke kuye kubekwe zonke izinto ngokwexesha, zonke izinto zenziwa ngokwexesha nangokwentando yala masapho omabini. Imicelimngeni ke apho kukuba zonke izinto ziye zenziwe ke ngokusemthethweni nangokusesikweni kukuba ke yayindlela yakudala ke leyo yokwenziwa kwezinto or umtshato wothando. Kuyaxhomekeka ke abantu abathandanayo uba bafuna ukuwenza njani. Wona ke uxhomekeke kwizithandani kuba uye uzoqhutywa njani, awuxhomekekanga kumasapho ngokuba ke amasapho kufuneka ahloniphane.

Andinaluvo lutheni ke ngalo mthetho ukuba ndingafane le into ndiyibhekise kucalucalulo sasinalo, ngokwesiNgesi ke ndithi yiApartheid. URhulumente wocalucalulo wathatha abantu abamnyama wababeka ezilokishini kwizindlu ezincinci kwintlupheko nakwindawo engahlali engekho semthethweni uba ihlale abantu. Loo nto ke iye yenza unobangela yokuba kubekho le ngxaki sikuyo ngoku yolwaphulomthetho olunintsi ezilokishini ngokuba abantu abafundanga, abantu abaphangeli, abantu bayahlupheka.

URhulumente anganceda ngokuphuhlisa ababhali besiXhosa abakwezi lali afundise ke abantwana ngokubhala incwadi ngesiXhosa, anike iimali ezithile kubabhali abafuna ukufundisa abantwana ukubhala ngesiXhosa. Enye into ke enye eye yenza le nto kukuba siye sacinezelwa sililizwe, safundiswa ngolwimi olungelo lwethu. Ngomnye unobangela wokuba ke kuxhaphake iinoveli zesiNgesi ngaphezu kweenoveli zesiXhosa apha eMzantsi Afrika.

Singazama ke ukuthi sibhale phantsi noba kusezincwadini sizigcine sizobonisa izizukulwana nabazukulwana bethu ukuba kwakuphekwa njani eMbo ngexesha lakudala. Ngexesha langoku kukho i-camera phone nee-camera, singashicilela ngazo ke sigcine okanye kuphekwe ethivini kuboniswe ulutsha ukuba abantu bakudala babesenza njani.